Gantsi metshameko e tshamekang e rotloetsa bana gore batswe mo diritibatsing gape e dira gore bana ba tle ba itekanele mo mmeleng le gore ngwana a seka a dula fela go sena sepe se a se dirang.

Ke nagana gore e change-ile maphelo a bana ga jaanong ka gore bana ga ba sa tshameka ka namane ba tshameka mo di founung ba tshameka le mo dithelebišheneng.

O ka tshameka kgwele ya dinao kgotsa bolotloa.

Metshameko ya jaanong jaana e thusa bašwa thata ka gore bašwa ba bangwe ba ithuta go tshameka dikgwele tsa dinao kgotsa bolotloa ka go tshameka mo dithelebišeneng le mo di founung, ene ba bangwe ba ya kgakala ka tsone. Ke bona di le botlhokwa thata mo go bone.

Ke e ratela gore bogologolotala ba ne ba tshameka o ne motshameko o o. Le gompieno setse o ntse o le teng.

Go tshameka motshameko wa inthanete o tlhoka fela data le founu.

Motshameko wa ka wa mmamoratwa ke Bubble Shooter, ke o ne o ka o tshamekang bosigo le motshegare.

O tlhoka data le so ne space sa go tsenya game.

Mabaka ke gore bosigo ga se batho ba le bangata ba ba ka tshamekang metshameko e ne gape le inthanete e ba fast-e ga e be slow jaaka motshegare ka gore mang le mang o mo di-gaming, o mo metshamekong.

Metshameko ya ga jaanong e tokafatsa maphelo a rona thata ka gore ga o ituletse mo tlong o itshamekela metshameko ya gago e o e ratang o ikentsha mo dilong tse dintsi tsa go tshwana le diritibatsi le go bolaya.

Metshameko e e leng kotsi ke metshameko e sa tleng go batla tšhelete. Gantsi batho ba tshameka metshameko e batlang tšhelete morago ga foo metshameko ya teng ke metshameko ya botsotsi o loss-itse tšhelete e ntsi.

Batho ba kwa magaeng ga ba kgone go tshameka di-game tsa inthanete ka ntlheng ya gore inthanete ya teng ya sokodisa le gore data ga ba kgone go ka e reka, ga e rekege bonolo.

Nna ga nka nna le tšhono ya go bopa motshameko wa inthanete nka bopa motshameko wa go ruta bana go bala le go ruta bana go kwala, mme morago ba nne le se ba se kry-ang morago ga ba dirile tiro e ntle go tshwana le tšhelete kgotsa voucher ya go ka reka dijo.

Ke ne ke bona gore motho o mongwe le mongwe o tshwanetse a nne le nako ya go tshameka le nako ya go sa tshameke di game, gonne di game tsone ga o tlwaetse go di tshameka ebile game e o e tshamekang o e rata o feletsa o e tshameka bosigo botlhe le tlhaloganyo e simolola e lapa, o simolola o sa robale sentle, o simolola o nna le bolwetse. Nna nka rata gore bašwa kgotsa motho o mongwe le o mongwe ga a tshameka game, metshameko ya inthanete a ipeele nako ya gore e nako ke nako ya gore a robale ga se nako ya gore a ka tshameka metshameko.

Go tshwan'tse go nne le nako ya maikhutso, metshameko e se ka nna metshameko ya go ya go ile. Ke yone tsela e ka ba thusang go ka gobala le go sa felelwa ke maatla ga ba le mo gaming.

Segompieno ga bana ba rona ba tshameka kgati gatwe ba e tshamekela go ithuta go bala. hobane gore ngwana a ithute go bala ngwana o kgona go ithuta gore up le down-o, go ya ko godimo le ko tlase. Ngwana o kgona go bala dinomoro go simolola ko go nngwe go felela ko go lesome, le bana ba kgona go nna le tirisano mmogo go bana ba bangwe ba kgona go itsane le maina le go a kwala.

E ka nna motshameko wa manpati-patile kgotsa e ka nna motshameko wa diketo. Ke yone motshameko gantsi bana ba ratang go e tshameka mo lebaleng.